Imvunulo ibaluleke kakhulu kwisikompilo lakwaZulu ngenxa yokuthi yonke imvunulo ekhona, nobuhlalo obukhona kwimvunulo yakaZulu, inesigaba sayo. Kunesigaba la amatshitshi ukuthi agqoka kanjani, kube nesigaba la ukuthi omama bagqoka kanjani, amantombazane angasematshitshi ukuthi agqoka kanjani, abafana baqoka kanjani, kanye nobaba bemizi bagqoka kanjani, abashadelwe, abashadile bagqoka kanjani. So, kubaluleke kakhulu kwisikompilo ukuthi umuntu nomuntu azi isigaba sakhe, ukuze asigqokele ngendlela, angenzi okuphambana nesikompilo.

Kwilesimo okesikanjena, ukuzibandakanya kwesangoma kubalulekile kakhulu for uThandi, ngoba uThandi akakwazi ukucubungula imiyalezo namaphupho asuke esuka kokhokho. Udinga umuntu ozomcathulisa, emhlaziyele lamaphupho ukuba ngabe achaza ukuthini. Isangoma siyakwazi ukuxhumana nabaphansi ngokomoya, nangokwe, nangokwe kwamandla aso. So, uThandi kufanele axhumane nesangoma and isangoma siyaziqonda izinto zesiZulu, ngenxa yokuthi intwaso iqhuba kakhulu ukuhamba nokulandela yonke imigomo yesiZulu.

Amasiko okungcwaba amaZulu aseguquke kakhulu, kusukela abantu bafudukela emadolobheni. Inzilo isiyaba ifashini, sekwaba nokuthi mina ngizila kanje, mina ngizila kanjani, ngifuna ukuzila ngenzilo emhlophe, ngifuna ukuzila ngenzilo ekuhlaza, ngifuna ukuzila ngenzilo enjani, kanye nanokuthi abanye abasayigqoki inzilo, bathi bazila ngezinhliziyo. So, ukuguquguquka nokufudukela emadolobheni kwenze abantu bakwaZulu bathatha isikompilo laphesheya noma labelumbu balenza elabo, bathatha elabo baliguqula kwaba ingxubevange, akusalona isikompilo lakaZulu, sekuyingxubevange nosiko labelumbu.

Amakhono ama, ajatshulelwa amantombazana asemancane, kakhulu ikhono elikhulu, ukuba yingxenye yamatshitshi, ukuhloba ngobuhlalu bamatshitshi, ukuhamba imemulo, imhlonyane yamatshitshi, kanye ukugida or ukusina, kuphinde kube khona nosiko lomhlanga elenzaka njalo ngoSepthemba nyakenye, kwisizwe sakaZulu. Nezinye izinhlanga-ke sezajoyina umhlanga, kodwa nje yilo ikhono abalijabulela kakhulu abantu abasha or abancane abasangamantombazane.

Umdanso kakhulu wakwaZulu onomthelela emphakathini wakwaZulu namuhla, wanamuhla, ukusina noma ukugida. Yonke indawo la uhamba khona kwaZulu, if uthola abantu abazigqajayo nabaziqhenyayo ngesiko labo, uthola amatshitshi ayasina, kube khona namagruphu or izinhlangano zengoma. Ingoma eyenzakala, isikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya ngoDisemba lapho izigodi eziningi ziqhudelana khona ngokusina, noma ngokugida. Ukugida iwona mdanso oqhakambile, oqhakambisa futhi isiko lakwaZulu.

ziningi zokuthomba empilweni yomuntu wesifazane. Kuqala lapho, ngokwazi kwami, kuqala kumhlonyana, ngesiLungu ibizwa, i-sweet sixteen, lapho intombazane khona esuke isithomba khona. Kulandele umemulo, lapho intombazane esuke, isithi khona ngesiLungu, i-twenty first, lapho umzali eseku eseyinika khona isikhiye, nommese okuthi isingabhekana nempilo, isingagana, ngenxa yokuthi esikhule kakhulu, umzali useyayikhulula, ukuba if kukhona oyithandayo usengahamba eyithathe, iyogana emzini wayo. Kube khona umkhehlo, lapho ile ntoza inguduso, esuke ikhehlwa khona umnyeni wayo, kugcine ngomshado.